I ku vanhu vo lava ku ti vona va nga tshamanga ndhawu yin'we va lava ku famba ntsena va ri na mali wa boheka ku ti fambela.

A ndzi ta kombisa leswaku ka bazi rin'wana na rin'wana leri chayelaka nkarhi wo leha ku famba vachayeri vambirhi ku va ta kota ku humurisana hindlela leswi a swi ta endla ku timhangu ti nga humeleli maghondzweni.

Ku hambana ka switimela swin'wana na Gautrain i ku Gautrain yi tsutsuma swinene naswona vanhu va hatla va fika lava yaka kona kasi swin'wana switimela swi famba nkarhi wo leha ene swi famba.

Leswi ndzi swi vonaka eka switichi swa mathekisi i ku vanhu lava vachayelaka mathekisi a va na mhaka ku ndhawu wa yi tiva kumbe a wu yi tivi ntsena vona u va hakerile mali va ti fambela ku wena u va u hlayisekile kumbe a wu hlayisekanga a hi xitalo va swi tekela nhlokweni swin'wana i ku va lwisana na vanhu va le makaya loko o tshiketana u landziwa hi movha laha ti taxi ti khandziyaka koho va ta ku nyika nkingha hikuva a va lavi ku u khandziya movha ya ka n'wina kambe loko byela muchayeri kumbe ndhawu leyi a ndzi yi tivi va ta va ta ni landza a va swi pfumeleli sweswi.

Loko u lava ku famba hi xihahampfhuka u boheka ku khoma tsalwa ra wena ra passport na pasa kunene leswi swi endlaku va ta kota ku gandla xigandlo ka passport ra wena ku komba ku u ya ndhawu yo karhi u suka ndhawu yo karhi na kona va ta kota ku vona ku hi wena munhu loyi a khandziyaka xihahampfhuka leswi swi ta pfuneta hi nkarhi wa khombo loko ro tshuka ri humelerile va ta kota ku vula ku a ku khandziya vanhu vo karhi ku nga ximani na ximani va suka kwihi na kwihi va ndyangu a va ti va ta languta ku i vanhu va vona na.

Ndzi tsakela ku ti miyelela hi ku mina na muchayeri a hi tivani naswona a hi vanghana swin'wana i ku swi lava a langusa ndlela laha a yaka kona loko ndzo n'wi khoma hi mabulo ndzi nga tshuka ndzi n'wi avanyisiwile ivi hi humelela hi khombo swi kahle ku hi miyela wun'wana na wun'wana a langusa swa yena.

Ndzi vona swi antswa ku ti fambela hi xihahampfhuka hi ku u hatla u fika naswona u famba moyeni swi nga faniku na ku famba hi bazi kumbe thekisi swin'wana yi ku a swi talanga ku xihahampfhuka xi humelela hi khombo kasi mabazi ni mathekisi ma telele ku humelela hi makhombo lomu mapatwini.

I ku swiporo swa kota ku cinciwa xitimela xi nga se fika ku ya ka ndhawu yo karhi.

Tinxaka ta kona i ta ku tirhisana ta ku lawuriwa ta ku humelela vuton'wini.

I ku langusa matlhelo ya wena hinkwayo loko u famba swilo swa ku fana ni yi mali makhadi ni pasa u swi chela ntlangwini ko va nga swi fikeleli makhamba na riqingho i nga ri tlhava tlhavi loko u famba ndhawini leyi u nga yi tiveki swikahle ku vona ku u famba ka ndhawu ya njhani i nga tsipi matihlo.

I bya nkoka hi ku bya pfuna ku tirhisana ni vanhu na ku hanyisana evuton'wini bya namunthla.

A ndzi ta va pfuxela hinkwavo ndzeni ka thekisi ndzi va hlamusela kumbe ndzi khome mali yo karhi kambe ndzi lava ku teka riendzo na vona a ndzi kombela ku tatisela hi mali loko swi n'wi ku na munhu loyi a nga kotaka ku ni pfuna ni kombela a ni pfuna hi ku na many lo humelela hi khombo ka siku rero.

I ku entisisa ku xitimela a xile kufambeni xiyimile xi yimele ku hi khandziya swin'wana i ku ndzi hakerile thikithi ra xitimela naswona ku xitimela a xi le kusuhi ni ku famba.

Ndzi nga ka ndzi nga ngheni ka bolt yaleyo hi ku swi nga endleka ku ri vanhu va to khoma nkunzi swin'wana ndzi nga mu hlamusela muchayeri ku ndzi nge khandziya hi ku a hi yena loyi ndzi n'wi vonaka ka app.

Ku laveka papila.

Swi hlayisekile hi ku xitimela xi famba ka ndlela ya xoho xi ri yexe a swi fani na mathekisi kumbe mabazi lama fambaka ka ndlela yin'we na timovha tin'wani leswi endlaka ku humelela makhombo nkarhi wo tala xitimela a hi swi talo ku humelele makhombo hi ku xi famba ndhawu yin'we xi ri yexe.

Swin'wa mbuyelo lo wa lowunene.

I hi four route leyi nga le eMpumalanga ku va na car roof High way route ku va na ta wun'we heritage route ku va na.

A ndzi ta vutisa muchayeri wa thekisi ku wa a hi khandziyisa taxi hi tala ku tlula mpimo ni tlhela ni n'wi tsundzuxa leswaku loko wo tshuka humelele hi khombo loko hi vavisekile hi nge hakeriwi hi RAF swin'wana i ku va nga tlhela va n'wi khoma loko munhu wo tshuketa a lovile yehe a sala a nga lovangi ni tlhela ni n'wi byela ku a ni tshamisekanga moyeni hi ku xin'wana na xin'wana xi nga humelela a boheka ku a teka vanhu van'wanyana a va chela ka taxi yin'wani hi ku a hi ta a ta ku tlula mpimo.

Ku tirhisiwa timepe na nkarhi ku kota ku nyika vuxokoxoko ka vanhu lava va cincaka swiporo ku va tivisisa ku tirheni yi le endleleni.

I ku etisisa ku munhu un'wana na un'wana va ya khandziyaka swilo swa yena swi va swi ri na marito ya kwe naswona swi tshama eka ndhawu yin'we swi nga hlanganisiwa leswi swi tata endla ku ku lahlekeriwa ku hungutana.

Bindzu ra ku rhwala nhundzu ri khumbeka ngopfu hi ku loko mafurha ya gonyisiwile vanhu va nge engeteleriwi mali leyi va nga nyika munhu loyi a rhwala nhundzu ka yo leswi vulaka ku bindzu ri lahlekeriwa hi mali loko mafurha ya yisiwe ehehla.

Makhombo lama humelelaka i ku ku vaviseka vanhu vo tala hi xinkarhana swin'wana i ku lava va nga ta kota ku huma va nge hakeriwi hi mfumo hi mali ya RAF hi ku va ta vakhandziya thekisi va tele xin'wani i ku loko muchayeri wa thekisi o ka a nga fi a vaviseka loko a huma i boheka ku khomiwa hi maphorisa a ya jele hi ku i va a tshove nawu leswi endlaka ku va mathekisi va swi endla i ku va lava mali tanihileswi nxavo wa mafurha wu ri henhla va lava ku ti endlela mali ya le xikhwameni hi ku na vona a vo hakeriwa mali yo nyawula.

Mhaka yo yiva swi ti-cable a swiporweni ndzi vona yi nga ri kahle tanihileswi loko ti-cable ti yiviwile switimela a swa ha koti ku famba leswi dlayaka vufambisi bya switimela lero ku ta fika nkarhi laha switimela swi nga ha fambekiki.

Avuxeni tatana laha mi vulavula na Thando ni tirha a port entry a ni lava ku mi tivisa ku minhundzu ya n'wehe leyi mi nga .

Ndzi hleketa leswaku ku na movha ya vona ya vatirhikuloni hi xitalo yi vitaniwa staff transport leyi va susaka makaya ka vona yi ma yisa kwalaho va tirhelaka kona yi tlhela yi va teka yi va yisa makaya a va ti fambela hi wexe.

Ha mi amukela ka tiko ra hina ra laha hi ti bumabumelaka hi ti baka xifuva hi ku saseka ka tiko ra hina tiko ra hina ri na swiharhi swo hambanahambana ni mitlangu yo hambanahambana leyi mi nga ta tinyungubyisa hi yona hi na vavasati lava tlangaka bolo ya milenge ku na mitlangu yo khida ku na swiharhi ku fana na swinyenyana timbuti na tihonci swakudya swi tele kun'wana na kun'wana laha u yaka kona u kuma swakudya ku na mihandzu yo hambanahambana ha ti nyungubyisa hi ku dya timangwa hi ku dya miroho masala na swigugu xin'wana na xin'wana lexi u xi lavaka wa xi kuma hi na na lwandle ra hina leri hi nga lo ti endlela leri endlaka ku Durban yi va yi mi fikerile kwala avuxeni mi tlhela mi amukeleka inkomu.

Mintlhontlho leyi va langutanaka na yona i ku va kota ku hakela hi khadi naswoho vugevenga bya papalateka tanihileswi va va va nga khomanga mali ya phepha kumbe mali ya nsimbhi leswi endlaka ku ku khandziya bazi swi hatlisa tanihileswi mufambisi wa bazi a nga cincacinci timali wena u chela khadi ra wena ivi u nghena ebazini.

Ku hambana ka buloho na thanele i ku buloho ri akiwa ehenhla ka mati laha mati ya nga hangalasa tindlela timbirhi ivi biloho ri akiwa laha henhla ku timovha ti kota ku hundza na vanhu le henhla va nga ngheni matini kasi thanele ku va ku boxiwile ntshava ku timovha ti ndlhula ndzeni ka ntshava ti nga weli hi maribye ti kota ku ti fika laha ti yaka kona.

Xo sungula ndzi nga humesa riqingho ra mina ni kota ku rhekhoda leswi humelelaka ivi ni swi rhumela ka muthori wa mina loko ndzi fika ndzi ta fika ndzi va hlamusela ku a ku ri na xitereko xa mabazi lero a hi nga koti ku famba ivi ndzi va komba leswi ni nga ta va ni swi rhekhodie eka thelefoni ya mina ku va komba ku a ndzi ngo hemba swi le ku humeleleni ku na xitereko.

Ku va ni teka riendzo ra bazi ra navusiku ku ti lulamisela ka mehe a ni ta khoma swakudya swa ku ringanela ku kota ku dya ni ze ni ya fika laha ni yaka kona xin'wana lexi a ni nga ta xi rivala i mati ndzi tlhela ndzi teka na xinkumbesana hi ku navusiku ku na xirhami ka titimela xin'wana lexi a ndzi ta xi teka i xikhegelo ku na swikhegelo swa ku famba leswi vanhu va swi tirhisaka ku khegela loko va famba hi mabazi na xona a ndzi ta xi teka xin'wana lexi a nga ta teka xiboho i power bank leyi ni nga ta kota ku tata ndzilo ka selulafoni ya mehe loko yo teketelana yi hele ndzilo.

Vubihi hi xitalo i ku mabazi ya talele ku humelela hi makhombo tanihileswi ku va ku fambiwa navusiku a wu swi tivi ku i yini lexi u nga ta hlangana na xo xin'wana i ku bazi ri teka nkarhi wo leha ku veni ri ya fika laha vanhu va yaka kona leswi endlaka ku vanhu va fika va karhele kumbe bazi loko ro tshiketana ri onhake exikarhi ka patu navusiku ku ve ni mi kumeka ku pfuneka swi ta teka nkarhi hi ku swa endleka na network yi nga khomi leswi ta mi boha ku ku mi rindza ku ze ku ya fika nampundzu mi ta kota ku ya fika laha network yi khomaka kona ku ya beriwa riqingho lava nga ta mi pfuna.

I ku khadi ra vutlhari a hi a hi xitalo ri lahleka naswona mali ya lahleka hi xitalo xin'wana i ku loko u ku hakela mali swi nga endleka u lava cinci u kuma ku cinca a yi kona kasi loko u hakela hi khadi swa hatlisa u hatla u nghena ebazini ntsena khadi ra wena ri ri na mali.

Vachayeri va mabazi emintirhweni ya vona va hlangana na swiyimo swo fana na loko munhu a lava ku famba kambe a nga ri na mali yo ringanela kumbe a nga ri na mali ya ku khandziya ivi va boheka ku teka xiyimo ku va n'wi khandziyisa hi ku n'wi twela vusiwana kumbe va n'wi siya leswi endlaka ku moyeni va va khomeka kahle kumbe va nga khomeki kahle hi ku vanhu van'wani va nge pfumeli munhu a khandziya a nga hakelanga bazi swin'wana i ku ku na vamhakhi lava va fika va siyaka vana emabazini va famba leswi endlaka ku vatirhi lava chayelaka tibazi va tikuma va avanyekile emiehleketweni.

Ku kumeka ka mabazi endhawini ya ka hina swi hi pfune ngopfu tanihileswi bazi a ri durhi ku fana na thekisi, swin'wana mabazi ya kumeka nampundzu ngopfu hi five ya nampundzu rin'wana ri famba hi five ya nanhlekani lero loko wo ka u nga khandziyanga hi nkarhi wolowo bazi ri ta ku siya swin'wana i ku mabazi a ya tsutsumi i kota ku fika laha u yaka kona u hlayisekile.

A ndzi suka Pitori ndzi ya a Cape Town laha ndzi nga famba hi xihahampfhuka leswi nga endleka i ku ndzi nghenele ka inthanete laha ndzi nga fika ndzi xava thikithi ra mina ro khandziya ivi va ndzi nyika nkarhi wo fika, ndzi fike OR Tambo International Airport laha ni nga fika ni va komba ku ndzi xavele thikithi ivi va n'wi yisa ka check in, laha va nga fika va teka bege ya mina leyikulu ivi va ndzi siya na xibegana xitsongo ndzi fikile ndzi fika ndzi dya breakfast xihahampfhuka xa mina xi nga se fika, ivi ndzi fika ndzi khandziya leswi tsakisaka i ku a ndzi tshame ka xitulu laha a ku ri na fasitere ndzi kota ku vona le hansi ndzi ri henhla hi fambile swi tsakisa ivi ni ya fika Cape Town ndzi hlayisekile ni kota ku vona ku hambana ka Joni na le Cape Town.

Swivangelo swa ku kokela ndzhaku ka swihahampfhuka ku swi famba i ta maxelo lero loko va ku ba moya wukulu kumbe ku ri na timpfula tikulu, xihahampfhuka xi nge fambi hi nkarhi wolowo leswi sivela ku fa ka vanhu lero va ta yimela ku ta maxelo ti va kahle ku va na dyambu ku fambeka moya wu va wu ri kahle xihahampfhuka xi nga se suka.

Leswi endlaka leswaku ku va na tinghozi ta timovha la mapatwini hi nkarhi wa makhisimusi i ku ku va ku tele vanhu un'wana na un'wana u ya kaya lava nga le makayeni va lava ku ta madorobeni lava nga le madorobeni va lava ku ya makayeni ku va na nkwetlembetano patwini, ku papalata leswi i ku maphoyisa na vanhu lava fambisaka timovha a va fanekele va nyika vanhu nkarhi ku hi nkarhi wa so na so ku fambiwa hi xipidi xo karhi leswi ta papalata ku vanhu va nga vavisani lomu mapatwini, swin'wana i ku loko hi ri vanhu a hi tshiketeni ku famba hi nkarhi wa makhisimusi hi famba siku kumbe masiku mambirhi khisimusi ri nga se fika lero hi ta fika hi hlayisekile na ku famba vanhu va dakwile a swi la swi nga pfumeleriwi loko va kumiwa va khomiwa nkarhi wo leha kungari leswiya swa ku khomiwa masiku mambirhi ntsena.

Ndzi vona onge swi vangiwa hi ku mfumo a wu swi lavi ku hakela vatirhi naswona mfumo u teka mali u tirhisa ka swilo swo ka swi nga ri nkoka, na ku u fanele ku u teka mali u xava tiambulense to tala ku loko vanhu va teketelana hi va vabyile kumbe va humelela hi khombo ambulense yi hatla yi fika lero ka tiko rin'wana na rin'wana laha ku ngheniwaku koho a fanele ku vekiwa two ya tiambulense ku ti ti hatla ti fikelela vanhu loko ti laviwa leswi nga lulamisiwa tani wa mfumo wa hina a wu endli leswi ni swi vulavulaka.

Swilo leswi fambisiwaka hi swikepe swi hambanahambanini, ku fambisiwa mihandzu ku fambisiwa timpahla ku fambisiwa misisi ku fambisiwa oyili leyi kumaka Afrika-Dzonga, ku fambisiwa na coal leyi kumekaka kwala Afrika-Dzonga swi tele swilo leswi fambisiwaka hi swikepe.

Swi nga tiyisisiwa hi ndlela leyi laha mabazi ma tshamaka kona a ku pfaleriwi hi fense ya ku va na gezi xin'wana i ku ku va na vanhu lava nga ta fambafamba va langusa mabazi ku ma ha hlayisekile, lha ka mavhilwa a va veki tinsimbhi leti nga na switlhavi ku loko munhu a teketana a lava ku yiva bazi rero ri tlhaveka mavhilwa ri nga fambi, xin'wana i ku munhu loyi a fambisaka bazi loko a chayisa makhiya ma nga tshami laha mabazi ma nga kona a ya vekiwa kun'wani kumbe maphoriseni i vi ya ta landziwa mundzuku.

Ndzi nga tirhisa Cityliner hi ku Cityliner laha ka ma fasitere ya kota ku pfala loko dyambu ri nga ngheni swin'wana i ku ku na na toilet loko o kumeka u khome hi makhwiri kumbe i lava ku ba mati, xin'wana i ku Cityliner mi tshama kahle mi nga.

Fambiselo ra vona ra bindzu a ri kahle hi ku tanihileswi nxavo wa petiroli loko wu tlakuka va tlakusa na tipurayisi, a swi lava loko nxavo wu ya hansi na vona va tlhelela hansi ka price liya hi nga yi tolovela, lero a va fambisi kahle swi swa vona leswi hi swoho swi endlaka ku vanhu va baleka va nga ha lavi ku khandziya mathekisi hi tsutsumela lomu mabazini.

Ndzi vona onge leswi endlaka ku mimovha leyitsongo yi tala ku hlangana na tinghozi emagondzweni i ku vanhu lava fambaka hi timovha titsongo va tale ku tsutsuma swinene tanihileswi va vona timovha ti ri titsongo, va hleketa ku ku ti ta nghena kun'wana na kun'wana, xin'wana i ku timovha letiya ta vevuka swinene tanihileswi titsongo a ti tiki lero nghozi ya humelela nkarhi wun'wani na wun'wani.